Ke ile ka ikutlwa pelo ya ka e le bohloko. Mme ke nkile matsatsing nyana ho e nahana. Mme ho qetella ke fihlile qetong eo. Ee ke nkile ke le mong, hobane account eo ke ya ka ke le mong.

Ke bona ho le molemo hore ke kgethe mme wa ka kapa ausi wa ka, hore e be baemedi tjheleteng ya ka ya insurance. Hobane ke ba tshepa haholo.

Dumela ntate. Tjhelete ena e tlameha ho dula account-ong ho etsetsa hore account ya hao e se kwalwe. Mme tjhelete ena ha o kgone ho e sebedisa. Empa ke e tshwereng account ya hao, o bontsha hore account ya hao e ntse e sebetsa.

Ditsela tse ntjha tsa ho bula account ke hore o ka kgona ho e bula founung ya hao o ntse o le hae internet-eng. O kena feela leqhepeng la banka eo o batlang ho e bula. Ebe wa ngodisa ebe o bula account.

Selemong sena le nna ke tlo bapala setokofela kapa tsona ditokofele. Mme ke tlo bapala setokofela sa dijo le sa tjhelete. Mme sa tjhelete ke tlo sebedisa tjhelete eo hore ha re keta ho e fumana ka kgwedi ya Tshitwe. Ebe Pherekgong ya selemo se tlang. Ke rekela bana ba sekolo diphahlo tsa sekolo ka yona.

OTP ke dinomoro tseo o tlong ho di fumana ka SMS mme di bohlokwa haholo. Mme o seke wa ba wa jwetsa motho OTP ya hao ke eng. OTP o tlo e sebedisa ho qetella ntho eo o ntseng o e etsa founung ya hao, kapa hona ha o ntso o etsa ho romela tjhelete ho motho e mong.

Ke hula hantle kgweding ena. Jwalo ka ha bank-a e nkile tjhelete ya yona ya tswala. Ke ntse ke na le ho hong nyana ho kileng ka ho saver ka o boloka.

Hangata ha ke batla ho reka thepa dinaheng tse mose ho mawatle, ke sebedisa ho bitswang Paypal hore ke kgone ho patala.

Nka tjhentjha ntho e bitswang waiting period, jwalo ka ha waiting period-o e le hangata e le kgwedi tse tsheletseng.

Dumela ntate. Ke ne ke founa tjena ke batla ho tseba hore tjhelete e seng sebediswang Mauritius ke efeng, le hore re na re ka e fumana jwang bank-eng moo?

Ha o batla ho bula bukana ya banka, o nka ditokomane tsa hao kaofela. Mme o ya bankeng o fihla o ba jwetse hore o batla ho bula bukana ya banka moo o tlo bolokang tjhelete teng.

Ke nahana hore lebaka le etsang hore bank-a e seke ya fa batho ba kgolang tjhelete e nyane, dikarata tsa sekoloto ke hobane ba kanna ba se kgone ho patala dikoloto tsa bona.

ntate, ke ne ke botsa hore ha ke batla ho fumana sekoloto sa ho fumana ntsha ditjhelete tsa ntlo. Ke etsa jwang. Mme le hore ke nka fumana bokae le hore ke tlo patala dikgwedi tse kae kapa tsona dilemo tse kae bokae.

Motswalle ke nahana hore o nke tjhelete ena. Ebe o haha ma-line mo o tlong ho hirisa temo hore kgwedi le kgwedi o nne o fumane tjhelete.